Nginqume isinqumo sokuthi ngivale i-akhawunti yami ngoba angilitholi usizo if ngiludinga, noma ngabe ngishaye ngocingo noma ngifikile esikhungweni angitholi sizo. Ngalokho ngikhethe ukuthi ngiyivale i-akhawunti yami. I-akhawunti yami ithathe isikhathi esingangamashumi amahlanu ukuthi ivaleke.

Amaphesenti aphezulu kakhulu, ngakho angeke ngasifaka isicelo sokuvula i-overdraft.

Ngikhathazekile kakhulu ukuthi uma ngifaka isicelo semali mboleko yomuzi kuthiwa ngizokhokha iminyaka emihlanu. Lokhu kwenza ukuthi imali lena abanginikeze yona iphindaphindeke kaningi.

Kuwumthelela omkhulu ngoba kumele uhlale ulindile okungalindwa, kodwa-ke ngenxa yamapholisi akhona, lokhu kwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi if kufika izimo ezithile ukwazi ukumelana nazo.

Ngizizwa ngcono kakhulu kodwa ngenxa yezimali engizidingayo njengamanje, lokho kungifaka engcupheni enkulu ukuthi uma kungenzeka ukuthi isicelo sami singaphumeleli ngingenzenjani.

I-gap cover iyasiza uma kukuthi i-medical aid yakho isikhokhile koda yashiya enye imali. Usebenzisa i-gap cover ukuze ikhokhele leyo mali esalile.

Lokho kungangenza ngiphatheke kabi, ngoba ibhange lizolindela ukuthi ngikwazi ukukhokha nyanga zonke imali ye-overdraft.

Okuhle nge-overdraft ukuthi uyakwazi ukuthi uyisebenzise mese uyayikhokha later. Okubi ngayo ukuthi uma ungasakwazi ukukhokha uzokwenzenjani.

Ukuthumela imali kumaselula kuyasiza kakhulu, kodwa uma umuntu esemaphandleni ayisizi ngoba angeke akwazi ukuthi ayikhiphe leyo mali.

Ukukhetha umshwalensi wemoto ophelele kuyasiza kakhulu ukuthi noma ngabe kwenzakalani emotweni uyazi ukuthi ivikelekile. Izici engizicabangayo ukuthi uma sekwenzeka ukuthi umshwalense wemoto ungasakhokhi if uma imoto ishayisile.

Kungenza ngiphatheke kabi ukuthi i-CEO ihileleke ohlazweni ngoba imali yami isengozini.

Ama-medical aid broker angakudayisele i-medical aid enezinto ezinhle kakhulu, kanti futhi angakudayisela i-medical aid engeke ikusize ekugcineni. Lokho uyoze ukwazi uma usufuna ukufaka isicelo sosizo.

Kungakusiza ukubolekisa ngemali encane ukuze uthole inzuzo, kodwa lokhu kungakufaka futhi enkingeni ngoba usuke ungarejistile ukuthi wenze njalo ubolekise ngemali, futhi kungenzeka ukuthi leyo mali obolekise ngayo ungabe usayithola.

Umshwalense wempilo uyasiza kakhulu uma uney'ngane ngoba uma kwenzeka undlula emhlabeni uyazi ukuthi izingane zakho ziyosala ziluthola usizo ngenxa yomshwalense wempilo.